Goza leri va nga ri tekaka va rihanyo ku sivela nxavo wa mirhi ku tlakuka emavhengeleni i ku va vona va xava mimirhi va ta kota ku nyiketa vanhu mahala etitliliniki na le swibedhlele.

Vukorhokeri lebyikulu bya xihatla lebyi eku hlamuleni ka ndhambi i ku va u tiva leswaku hi nkarhi wa ndhambi u ta tsutsumela kwini mi tlhela na kambe u va na leswi swi endlaka ku hanyisa ni ku u kota loko u ta va u sukile ndzhawini leyi u tshamaka ka yona u ya ka yin'wana leswaku u ta tumbela ndhambi.

Ku va na nsusumeto wa le henhla wa ngati a swi kahle evuton'wini bya munhu hikuva ku na switandzhaku leswi katsaka vuvabyi bya mbilu kumbe stroke.

Ku dyondzisa hi ku kunguhata ka ndyangu exikolweni swi na nkoka swinene vana va fanele ku kula va karhi va tiva hi swa hi swa kunguhata ndyangu leswaku va nga vi emakhobyeni ra vona va biha emirini va ha ri ntsongo.

Vaongori va le matikoxikaya va fanele va pfuniwa hikuva va tirha va bele ematliliniki kumbe swibedhlele nakambe va tlhela va va pfuniwa ni ku nyikiwa mimirhi hi nhlayo hikuva vanhu va le matikoxikaya va tele kambe tindhawu ta rihanyo a ti talangi.

Na tinyungubyisa swinene hi n'wina vatimeli va ndzilo vukorhokeri bya n'wina bya ngopfungopfu etikweni na tinyungubyisa swinene hi n'wina.

Vadyondzisi va nga yi hlanganisa hi ndlela leyiwani dyondzo ya swakudya eka kharikhulamu ya vona va nga sungula hi ku teka vana va va yisa laha va nga kotaka ku endla ndhawu yo rima eka yona ejarateni ra xikolo leswaku vana va ta makululelo na ma cheletelelo ya swakudya swo rimiwa.

Mfumo wu fanele ku aka swibedhlele na titliliniki to tala va nga aki ti mall ntsena na tindhawu to xavisela swakudya a vaaki na swibedhlele na titliliniki.

Swa ku sivela vuvabyi bya rifuva i ku va munhu loko a huma xihambukelweni ku hlamba mavoko kumbe loko a khohlola a pfala nomu hi voko ra yena loko a heta a tlhela a hlamba mavoko nakambe.

Kumbe swinene hikuva swihambukelo swa mani na mani a swi olovangi ku ri swi nga tirhisiwa hi vanhu hinkwavo lava va nga na vutsoniwa swihambukelo swa vatsoniwa swi olovisa swilo swinene.

Xin'wana lexi endlaka leswaku vukorhokeri byi nga vi kona hileswaku vanhu vo tala vo tlanga loko se munhu loyi a nga khombyeni a nga va khome vanhu va swi lamulela mhangu goza leri faneleke ku tekiwa hileswaku loko munhu a tlanga nomboro ya yena yi fanele yi landzeleriwa a ta kumiwa laha a nga kona a ta khomiwa.

Rixaka ra rirhandziwa ro xanisana ndzi fanele ku ri u emaphoriseni kumbe kun'wana na kun'wana laha munhu a faneleke a report kona.

Vukorhokeri bya vavanuna ndzi nge ku pfuna vavanuna hi vununa bya vona kambe vavanuna vo tala a va byi tirhisi vukorhokeri lebyiwani hikona eka chava vanhu.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku u fanele ku ya hi ku swibedhlele leswaku mirhi ya njhani u fanekele ku yi tirhisa loko a ya ku bebula n'wana.

Swi pfuna hileswaku swi hunguta nkarhi na ku famba ngopfu loko swilo leswi xavisiwaka na munhu loyi a xavisaka a tshembekile.

Ku na yi na vuvabyi bya ngati ku tlhela ku va na stroke na vuvabyi bya mbilu.

Ku va u tiva leswaku u na a swi tsakisi kambe swa tsakisa ku tiva leswaku wa ti sirhelela.

Ina, a swi aka miri hikuva a hi swi kuma swa ha hisa nakona swo tala swa swona a ku ri matsava loko u phaka plate a wu kuma na mihandzu.

Ina, ndzi nga swi anakanya hikuva a hi hinkwaswo leswi swi kotiwaka hi madokodela ya xilungu swin'wanyana swi kotiwa hi madokodela ya xintu.

Leswi vadyuhari a swi amukelekanga na katsongo kambe ni nga kota ku vanhu va xanisaka vadyuhari loko va nga swi koti ku tshama na yena ti kona tindhawu leti ti kotaka ku korhokela vadyuhari.

Ndzi tshame ni swi vona leswi endlaka ku ri ni swi vona hi ku a swi swi tshama swi tsariwa kumbe vekeriwa eka tindhawu ta rihanyo leswaku vona va pfuna hi ku susa khwiri kumbe lava va nga va ende va tindlela ta vona leswi nga amukelangiki.

Hileswaku rungula leri nga na vuxokoxoko bya rihanyo ri fikelela eka ku ku fanele ku ku va ri tirhisiwa kumbe ku haxiwa eka xiyanimoya na le ka mavonakule.

Swichudeni swi fanekele ku tivisiwa hileswaku swakudya swi na rihanyo ra njhani hikwalaho loko va ri na vutivi leswaku swakudya leswi va swi swekeriweke swi na nkoka eka rihanyo va ta kota ku swi dya.

Ndzi pfuna ku lwa na leswi timovha leti tleketlaka vanhu ti fanele ku va na ndhawu leyi ntsongo ya ku kota ku amukela vanhu lava tirhisaka switulu swa mavhilwa.

Nyanga i munhu loyi a tirhaka hi ku tshungula vanhu hi murhi lowu kumiweke enhoveni nakona ntirho wa wena a wu tsarisiwangi eka rihanyo.

Rin'wana ra rixaka ra ku xanisiwa ka vadyuhari lava langutaneke na tona emakaya va va nga nyikiwi swakudya na ku va nga hlambisiwi.

Nkoka wo phamela vana va xikolo swakudya leswi nga ni rihanyo hileswaku va kota ku va va twisisa loko va karhi va dyondzisiwa etitlilasini ta vona.

Vanhu lava khomaka vanhu lava nga vatsoniwa hi ndlela yo biha va fanele ku mangaleriwa ni lava xiphorisa kumbe eka va xinawu lava tirhanaka na vanhu va lava na vutsoniwa.

I fanele u langutisa leswaku i mani loyi a tlele na yena loyi a nga endla leswaku loko a ri munhu nkulu u faneleke ku khomisiwa.

Loko a ri munhu wo dzaha u fanekele a tshika ku dzaha fole lexi a fane ku xi endla i ku va a fanele a ti olola.

Mfumo wu nghenelela hi ku va wu endla leswaku swibedhlele hinkwaswo swi tshama swi ri na mimirhi leyi ringaneleke leswaku vanhu va nga ku va nga humesi mali va xava mimirhi hi voxe ku ya xibedhlele xa mfumo.

U fanekele va tshama va karhi va tsundzuxiwa hi nkoka wo kambela rihanyo va tlhela va kombiwa kumbe vonisiwa or ku byeriwa hi van'wamahungu leswaku vavanuna va fanele va tshama va karhi kambela rihanyo ra vona leswaku u ta tshama ri ri endleleni leyinene.

Swikombiso swa ku komba leswaku munhu u na vuvabyi bya Corona xo sungula i ku khohlola xa vumbirhi i ku juluka hi swona swikombiso leswikulu swa mi xitsongwatsongwana xa Corona.

Lexi ni vonaka i nga ri xinonoha ngopfu eka vatirhi vo timela ndzilo i ku va va timela ndzilo .

I vutihlamuleri bya xikolo na vatswari hikuva vatswari hi vona va vonaka leswaku vana va dya yini loko va ri kaya na le xikolweni swikolo swi vonaka leswaku va dya yini loko ku fika nkarhi wo dya leswi va phameriwaka swona exikolweni.

U vona onge wu endla hi ku enela mfumo hi ku vanhu loko va nghena swibedhlele va vona swinepe leswi vulavulaka na mavabyi ya HIV na AIDS u tlhela u kuma na swo tisirhelela mahala.

Hikuva wo basisa endzhaku ka rifu wu na nkoka swinene hikuva swi pfuneta leswaku ku nga ha vi na rifu hi ndlela yeleyo kumbe ku pfuna leswaku mimoya yo giya yi fambela kule.

Swigevenga swo tala swi kume nkarhi wo endla vugevenga hikuva swi mbala swisirhelelo swa le mahlweni leyi mhaka ya leswaku leswi nga tiveki a swi nga ri ku a swi nga koteki ku unga tiva munhu loko a mbale xo sirhelela xa le mahlweni na swiqoko.

Van'wani hambi a ha endla mitlangu yo basisa hi vona va nghena tikereke kumbe lexi a xi endlaka leswaku va khale va endla mitlangu yo basisa ku va leswaku va nga vi na mabandi ya khale na mimoya yo biha .

A swi ni tikela swinene van'wani leswi a hi mbala swona a swi nge hi pfumeleli leswaku kahle ku kondza loko mfumo wu humese leswi swi nga fanela leswi a swi endla leswaku vanhu va hefemula kahle.

Leswi swi endlaka leswaku vavanuna va papalata ku vulavula ri handle miehleketo na vavasati va titwa va voniwa va nga tiyangi emahlweni ya vanhu.

A ndzi ta n'wi hlamula ni n'wi byela leswa a swi kona sweleswo munhu na munhu u fanele ku evuton'wini bya yena.

Ku va munhu a kumeka a ri na xitsongwatsongwana xa HIV a hi ku hela ka vutomi kambe munhu u fanekele ku teka maphilisi swi lava a nyikiwaka wona na ku amukela leswinene ni nga ta swi amukerile xiswona loko no kuma leswaku u na xitsongwatsongwana xa HIV.

HIV yi nghena munhu i ku va munhu a tlela na munhu loyi a nga na xitsongwatsongwana xa HIV va nga tisirhelelanga.

Hi ku vona ka mina ku va vanhu va tlhaviwile ku sivela COVID-19 a ni voni swi pfunile hikuva munhu wun'wana wa lava va nga hlawuriwangiki kambe marhi eka rihanyo lerinene.

Ku va ku endliwa leswaku titliliniki ta le matikoxikaya ti nga tikeriwi hikwalaho ko kalaka vatirhi mfumo wu fanele ku thola vanhu va ya tirha eka titliliniki ta le matikoxikaya.

Ku pfaleriwa na ku ti hambanisa ku hambana ka kona hileswaku loko u pfaleriwa swi vula leswaku u kamberiwile u kuma leswaku naxona xitsongwatsongwana xa COVID-19 kambe ku ti hambanisa na vanhu swi vula leswaku u na kusuhi leswaku u nga va wu ri na xona se u endlela leswaku loko se u ta kuma mbuyelo wa wena wu va wu ri lowunene kumbe loko u nga ri lowunene u kota ku kuma ku tshunguriwa.

Ku herisiwa ka xihlawuhlawu eka vanhu lava ehleketeleriwaka ku va va ri na xitsongwatsongwana xa HIV ku va ku dyondzisiwa vanhu leswaku munhu loko a ri na xitsongwatsongwana lexi a xi nge ku tlulela u tshama na yena kumbe hi ku nwa na yena swa vu nwiwa.

Loko no xaviseriwa mirhi leyi kumekaka yi hundzeriwe hi nkarhi kumbe yi byariwile vuxokoxoko bya vuxisi ma hina lava tirhisela kumbe va fonela emurhi wolowo ni nga endla leswaku loko ni swi kuma vhengele ri nga ta va ri ni xaviseriwa leriyani a ri report-a eka va swa xinawu.

Loko munhu a lava ku susa mindzelakano leyi landzelaka ndyangu wa ka hina i endla hi ndlela leyiwani ku va ni n'wi yimisa ku va ni vulavula na vanhu lavakulu kumbe hosi ya tiko kumbe vanhu va xinawu.

Mina hi xihatla munhu loyi a nga va a ri kusuhi na mina a vavisekile a karhi a huma ngati swi vula leswaku ni fanele ni rhanga ni khoma swo tisirhelela emavokweni leswaku ndzi nga khomi ngati hi mavoko kumbe ndzi vitana lava va tirhaka hi swona.

Mukhalabye mi kombela leswaku mi huma kwala ndlwini ya n'wina hikuva mati lawawani leyi nga tala lavaya ta mi dlaya kambe loko vo huma kwalano mi ta kota ku mi ku mi pfuna leswaku mi ta kota ku ku hanya.

a vula leswaku mhaka ya GBV yi hlohlotela hi ndlela leyi munhu la nga kurisiwa hi ya mina ni vona swi nga ri ntiyiso vanhu va kurisiwa kahle kambe loko se va kurile va kota ku xanisa vanhu.

Ku va munhu a tsandzeka ku amukela endzhaku u kuma murhi u khomiwa hi xitsongwatsongwana xa HIV a hi mhaka ya kahle hikuva rihanyo ra yena ri ta va enghozini swi vula leswaku u ta va a nga se sungula no teka maphilisi lama a nyikiweke hi va rihanyo.

Swi nga dlaya rihanyo ra munhu ra miehleketo hikuva ku pfumala mali a swi kahle.

Vatirhikuloni a hi fambeni hi nga tlhaveriwa ku sivelela ka xitsongwatsongwana xa COVID-19 hikuva swi na nkoka swinene loko hi nga tlhaveteriwi swi ta xi ta hi khoma ene loko xi hi khomile swi ta tika ku byi tshungula.

Ndzi vona swi nga lulamanga hikuva van'wani va vabya swinene va nga hetelela va wile va nga ha koti ku hanya va wa kumbexana va lova.

Tindlela ta xihlawuhlawu leti vatsoniwa va langutanaka na tona emavhengeleni i ku va va nga pfuniwi hi ku hatlisa kumbe ku nga ri na ndhawu yo hundza vona hikuva van'wani va famba hi swimovhana swo pfuxiwa.

Ku va swi olova leswiwani swi lava leswaku swibedhlele hinkwaswo swi thola vanhu lava kotaka ku vulavula tindzimu hinkwato letin'wana kumbe ririmi rin'wana na rin'wana ri va na munhu loyiwani a kotaka ku ri vulavula ku ri a ta kota ku pfuna vanhu lava va nga twiki tindzimi letinwana.

Ni nga bela va swilamulelamhangu riqingho ni kombela ku pfuniwa kumbe ndzi tsutsumela laha ku nga hlayiseka.

Ku herisa mukhuva lowu ni nga tshama ndzi karhi ndzi byela vanhu masiku hinkwawo kumbe ku va lemukisa leswaku vatsoniwa i vanhu na vona lava hanyaka vutomi byo fana na vona kambe vo hambana hi mafambelo kumbe leswi va swi tirhisaka ku fana.

Va fanekele ku lavisisa kumbe ku languta leswi a swi tirhisaka kumbe leswi a va ka a swi vekile e khumbini ra laha a tirhaka kona leswaku u le nawini kumbe a nga le nawini xana.

Ku cinca ka pholisi loku nga antswisaka mpfuneto wa timali ka vanhu lava nga na vatsoniwa i ku va vanhu lava nga na vutsoniwa va nga holeriwi hi vanhu va le makaya kumbe lava va tshamaka na vona kambe va ti holela hi voxe hi ku tirhisa rintiwo kumbe xi nga private.

Home based care kumbe ku langutela vanhu lavakulu lava tshamaka emakaya ku swi olovisa hi nga endla leswaku vanhu lava ti rhanga hi wani na vona va famba hi mimovha ya vona ku famba va karhi va va tshungula kumbe ku kambela vanhu lava tshamaka ekaya ku va va oloveriwa hi ntirho.

Tindhawu ta le makaya a ti swi koti ku endla ndhawu yi tirha kahle ku kota ku tirhela na vatsoniwa hikuva swilo leswo ka emadorobeni a swi kona emakaya kun'wana switulu swo famba a swi koti ku nghena.

Ku lwisana na xihlawuhlawu xa vatsoniwa i ku va vanhu va lemukisiwa leswaku vatsoniwa na vona i vanhu ku fana na vona.

Hi fanekele hi va byela leswaku laha va tekaka vanhu lava nga dyuhala kumbe vakhalabye va va yisa endhawini yo tshama vadyuhari va fanekele va bela riqingho masiku hinkwawo a handleni ka swona va ta vuyiseriwa hi makaya ya vona va ya tshama na vona.

Movember i nkarhi lowu vavanuna va tsemaka kumbe ku kera malebvu na misisi hinkwaswo leswaku va ta tivisana hikuva awareness ya rihanyo ra miehleketo ra vavanuna.

Xo sungula ni nga xi vutisaka hileswaku vuvabyi bya HIV byi nga ni tlulela hi ku va ni vulavula na munhu loyi a nga na xitsongwatsongwana lexi ke.

Ku tiyisisa leswaku vadyuhari va nwile miri ya vona i ku va nkarhi wun'wana na wun'wana loko va fanele ku va yinwa u fanekele u va u tshame kusuhi na yena.

Ndzi nga byela nhloko ya xikolo leswaku vana va xikolo ku va va kota ku yingisela no kota ku vona kahle exikolweni va fanekele ku dya matsavu hikokwalaho a ndzi kombela ku byala matsavu laha xikolweni leswaku ndzi ta kota ku nyikela vana va xikolo va ta kota ku dya va karhi va dyondza va dya swakudya leswinene.

Mi fanekele ku vhakacha endhawini leyi va tshamaka ka yona ndzi nga vulanga kumbe ku vutisa murhandziwa wa mina leswaku vanhu lava va vanhu va ku khome njhani.

Va fanekele ku va na swilo hinkwaswo leswi vanhu lava va le madorobeni va tirhaka etitliliniki na le swibedhlele va nga na swona fanekele ku va swi fana hinkwaswo.

Ndzi nga n'wi byela leswaku maendlelo ya yena na maendlelo ya mina a ya fani ma fanelanga ku n'wi sindzisa ku endla maendlelo ya yena hikuva mina mina maendlelo ya mina lawa ni kota ku pfuna.

Switandzhaku swa maphilisi lawa ni swi tivi kambe maphilisi lawa ya na nkoka swinene eka ku sivela xitsongwatsongwana xa HIV.